Dilo tse di sekiwang ka karata ya bank-a o tshwanetseng o e amohele ke gore tshwanetse gore motho a tlamele a bereka or-e batho ba ko ntlong ba bereka gobane ka 'tsatsi la kajeno ge o batla go kena sekolo and-e o sa humane mmereko and-e o apply-a credit card tshwanetse le gore go bane le batho ba berekang motswadi ke ene a tshwanetseng a thuse gore o bereke gore o kgone go amohela ka credit card gore o kgone o kena sekolo.

Karata ya bank-a tshwanetse le gore dirile sekoloto ka yona tshwanetse o e patele ka mefutafuta e emeng tshwanetse o gore kgwedi e nngwe le nngwe ba kry-a tšhelete ya bona and tšhelete e o tshwanetse o e berekise gore wa tseba hore o 'irang o kene sekolo tshwanetse le gore o latelela melao e bank-a e go fang yona o tsebe gore o 'irang ka bophelo ba gago le ka tšhelete eo.

History ya sekoloto ga e monate gobane e dira gore batho ba go block-e mo dilong tsa bona ba sa go ka ditšhelete tsa bone especially batho ba go bereka ka di bank-eng le ba go bereka le ka di-credit score tsa batho so tse bjao tshwantse re di etse gore re sa di atela morago wena ntho e tshwanetseng o direng ke gore fa go fetsa sekolo ka karata ya bank-a o dumelana le batho ba bank-a gore ba tseye jang tšhelete ya bona ba e tseye pila ba e tseye le ka nako ya lokileng gobane sekoloto ha se monate se dirilwe mare sona se a thusa mo tseleng mare tshwanetse o gore o kamano le batho ba bank-a pila.

Diphoso tse batho ba di 'irang he ba dirile karata ya sekoloto ga bank-eng, ba lebala go patela ditšhelete tse ba dirang so di ba kwaleletsa gore bank-a e se tlhole e ba tshepa ditšhelete tsa bona di 'ira gore di ye molatong kwa kantorong gobane ha ba dire dilo tse di tsamaisetseng sentle ka tšhelete ya bank-a so gore dilo di tsamaye sentle tshwanetse gore wena o adimileng tšhelete ka bank-eng o dire o sure gore bank-a e tsebe gore e tseya leng tšhelete ya bona ba e tsaya ka nako e tlileng and then o dire sure gore bank-a e tšhelete ya yona ka nako e tlileng.

Diphoso tse batho ba dirang tse di tlwaelegileng ke gore ganke ba patela bank-a ka nako ba tseya nako gore ba patele bank-a or sekoloto se ba se direng sa ba palela ga ba tsebe gore ba ka se patela jang so motho tlamehile a tsebe gore ha dira sekoloto sa bank-eng tshwanetse a dumelane le bank-a gore yona le bank-a ba dumalana byang ba pateleditswe jwang ka nako e jang ka nako e kanang kanang go lokile yang gore bank-a e se ba ya leka gore e o ise kantorong gobane wena o tsere sekoloto sa bona ditsela tse di bereka ka nako e sa tshwaneng ka nako e sa emeng so tshwanetse batho ba botoka le gore ba patele bank-a sentle.

Dilo tse bjana ditlhaloganyo le melao le maemo di tsamaya ke gore tshwanetse gore motho a tsebe gore o tsamaya yang ka bank-a, o e dirisa yang bank-a e mofa molao wa gore a patele neng le neng ka tšhelete ya bona a tsebe le gore go na le gore tšhelete wa e patela normally ba 'ira bjana if motho wa bereka ha bereka ba tseba gore ba mo thusa byang gobane sekoloto a se monate ka bank-eng, melao ya bona tshwanetse e tsamaisiwe e isiwe le ka nako. Dikoloto ga di botoka mare maemo le melawana ya bona le tumelano ya karata ya tshwanetse o make-e sure gore credit score ya gago e sharp-o o bereka mosebetsi o sharp-o o patelang sentle and-e o itsing gore o ka se tlhoke gore o kolote bank-a sebaka.

Ga bank-eng go ba melemo ya gore motho a tsayang sekoloto o tshwanetse a be le bokana kanang ko bank-eng, tshwanetse le gore o kry-a bo kanang kanang gore a kgone go tsaya sekoloto and then sekoloto se o tlo kgona go se patela na, ba check-a le history ya haye le gore ke motho a patelang dikoloto tsa hae ba check-a le gore ke motho wa go tshepegala, ba check-a dilo tse tsotlhe after ba fetsa check-a dilo tse tsotlhe ke mo batla go founela ba go botsa gore o dumeletse go tseya sekoloto gobane tsela ya gago ya go check-iwa o sharp-o ke bonolo bo tsamaya sentle.